Ababolekisi bemali abangekho semthethweni abanalo ilungelo lokugrogrisa umntu xa ethe akakwazi into yobana ababhatale imali xa umntu eyithathile. Kuba umntu engakwazanga ukuya kwisebe loboleka imali elisemthethweni, loo nto ithetha ukubana kuba nzima kuye into yobana akwazi ukuyibuyisa imali xa ethe wayithatha. Loo nto leyo ithetha ukubana xana bona benika umntu imali umntu umnika imali usazi ukubana usenokufumana ubunzima xa kufuneke eyibuyisile le mali. Loo nto ithethe ke into yobana kumele bahlale phantsi bathethisane ngendlela eyiyo ukubana le mali xana kufuneka ibuyisiwe iza kubuyiswa njani xa umntu engakwazi ukuyibuyisa.

Tatomncinci, le app ikhuselekile kakhulu ngoba kaloku ngaphandle kokuba unike umntu amanani akho okucofa imali ebhankeni, ayikho indlela umntu anokuthi afumane ngayo indlela yokungena ebhankini yakho. Kwaye ikunceda ekongeni ixesha lokubana ungabe usima emigceni yoyokukhupha imali okanye kufuneke ukuba mawuye ebhankeni uyokhupha imali ebhankeni ngaphakathi. Kwaye yonke nakwezinye iindawo ofuna ukubhatala kuzo, uyakwazi into yobana uzifake apha kwiephu yakho uthathe ngozibhatala ngoku uhleli apha endlini ungakhange uphume phandle.

Imali-mboleko encinci into endiyicingayo ngayo yinto yobana ezinye zezi ndawo zemali-mboleko ezincinci azikho semthethweni kwaye aziyijongi into yobana umntu uyakwazi na ufanelekile yileyo into yobana ayinikwe na imali. Ngoba kaloku xana ndingakhange ndiye ebhankeni or xana ndiye ebhankeni, ibhanka yathi hayi andikwazi ubana ndiyifumane le mali ngokuba kaloku amatyala am angaphezulu komrholo wam, kodwa ndifike kwimali-mboleko encinci besithi ewe bangandinika. Bona abayijongi into yobana ndiyakwazi na ukubhatala le mali, bathatha ngokundinika, nto leyo ingekho semthethweni.

Mntakwethu, into ebangela ubana ndikucebise ngolu hlobo yinto yobana kwezi nyanga zipheleleyo imbi into endiyibukele kwezinye iintsapho apho ufike khona umntu kusweleke umntu, ze usapho lungabinayo imali yokunto yobana bamngcwabe. Loo nto leyo ithi ke ngoku xana sibone into komnye umzi ibe iyinto elungileyo, nathi masifunde kuyo. Andingefuni into yobana imeko enjeyana isehlele nathi apha ekhaya. Loo nto ithetha ukuthi kwizinto zonke simele ukubana sicinge ngaphambili, sicingele ikamva lethu, kwaye nekamva leentsana zethu, nto leyo ithi umntu makabe naye umasingcwabane nakanjani.

Xa ibhanka inothi indinike imali-mboleko endingayicelanga kwaye endingayidingiyo, hayi, mntasekhaya, ndingayibusela ndibaxelele ukuba mabathathe imali yabo ngoba kaloku izandenzela iingxaki phezu kwezi ndinazo. Kwaye xana ndingakhange ndiye kubo ndiyokucela imali ndithi andinamali kukho into endifuna uyenza, loo nto ayithethi into yobana xa bethe bandinika mna mandiyisebenzise la mali. Ayizundinceda loo nto leyo. Into eza kwenzeka izawuske iphinde indenzele amatyala, ityala endingalidingiyo ebomini bam. Loo nto ishiye abantwana bam bezingxwelerha mhla ndasweleka ndibe ndinetyala lemali ebendingayidingiyo phofu ngexesha bendiyinikwa ngalo, qha andathi hayi mna.